Batho, batho ba baleya ka ditjhelete tsa batho kapa hona ho ja ditjhelete tsa batho. Ho mmeng be ba re ba kenyetswe ke ditsotsi kapa ba romela bona batho bao be leng hore ke di ke ba malapa a bona kapa tsona ba kapa bona bakgotsi ba bona. Hore ba tle ba ba kenele, e be e ka re ba kenetswe ke ditsotsi empa e le batho ba ba tsebang.

Hakalo ha e etse hore ke tshepe insurance hore ya patala. Empa empa monahano wa hore mohlomong ke ditjhelete tsa ka tse e leng hore ke ka le ke patala kgwedi le kgwedi. Ho mmeng empa ba se ba kentse senyane kapa bona bonyane boo ba neng ba ka kgonang ho kenya hodima tsona.

Sena se thatafatswa ke lebaka la hore o fumana motho a sa sebetse kapa a sebetsa. Empa a fumana moputso o tlase. Hovmmeng a ke ke a kgona ho fitlhella seo a se labalabelang.

Ke ne ke ka labalabela ho etsa life cover. Ho mmeng ke ne ke labalabela ho tseba kapa hona ho ka thabela ho tseba hore ho hlokahala eng hore ke etse life cover? Ho mmeng ke patala bokae ka kgwedi? Ho mmeng ke ka kenya batho ba bakae? Ho mmeng ke tlo fumana eng ha ke hlokahetse kapa bana ba ka kapa bona ba lelapa laka ba tla sala ba fumana eng ha ke hlokahetse ke ba siya lefatsheng?

Ke ka lebaka lena la hore banka e ya ha e na bodumedi ba hore motho eo ya jwalo o tla kgona hore a kgutle a patale sekoloto seo a se entseng moo bankeng.

Mofumahadi wa ka, ke ne ke na le mohopolo wa hore ke batla hore ke ilo eketsa ke karete ya rona ya sekoloto. Hobane ke bona hore ekare e nyane. Ka ha re ya re shebile matsatsi a a phomolo a December. Ho mmeng ke ne ke nahana hore re etse hore re eketse mokitlana hore re tle re kgone ho rekela bana diaparo tsa Keresemese. Re kgone hore re etse re reke dijo tse tla lekana hore bana ba bang ba tlang ho tjhaka ba tle ba kgone ho fumana dijo di le teng di lekane. Hape ke ne ke bona hore ke loketse hore ke lo lokisa koloi ena kapa ke ise mane ke tjhentjhe ke fumane e nngwe kapa hona re ye re a re ile ho reka koloi e nngwe. Le ho lokisa gate ke ne ke batla ho etsa jwalo ka karete yona eo. Ho mmeng ke bona e ka re ke mohopolo o motle hore re eketse tekanyetso ya rona ya sekoloto moo.

Dumela ausi. Ke ne ke ka rata ho kenya nna le molekane wa ka e leng yena mofumahadi wa ka kwana lapeng le bana ba ka ba bararo medical aid. Empa ke ne ke se na bo nnete ba hore e ka ba mona khampaning ya hae re sebetsa le di-medical aid tse feng. Ho mmeng ke ne ke kopa hore o no n-check-ele hore na e be ke tse feng di-medical aid tse re sebetsang le tsona. Ke tsebe ho ya bula medical aid cover.

Dumelang batho ba office-ng. Ne ke ka rata ho tseba hore e be na ke ka lebaka la eng ha phaello ya tswalo tsa ditjhelete tsa ka e le hlatswe hakale? Ke ne ke lebelletse hore e tla ka nako enana ya kgwedi tse tharo tse seng ke kentse tjhelete ya ka mono ya investment hore e ka ba e na le makgolo a seng makae a diranta a seng a nyolohile ka hodima tjhelete, e ke e kentseng. Empa ha ke lebella, ke fumana hore ke hona e kentseng diranta tse seng kae tsa ditjhelete. Ho mmeng ke ne ke ka rata ho tseba hore ho etsahala eng hore e be tjhelete ya ka ha e eketsehe ka mokgo nna ke e lebelletseng hore e eketsehe ka teng.

Monghadi ne ke kopa o theole matshwafo. Ho mmeng ke kopa ho o hlalosetsa hore na e be tjhelete ena ke e jwang. Tjhelete ena e bonang mona ke tjhelete e ya hare hane empa ke tjhelete e sa tsweng e tshwanang le hore ke le security kapa yona mokati wa account ya hao. E dula e dutse mono e katile account ya hao hore e seke ya ya drain-eha ha o ntse o kenelwa ke ditjhelete. Ho mmeng e thusa wena ka mokgwa wa hore account ya hao ha o kenelwa ke thousand ranta kapa ona makgolo kapa tsona dikete tsa diranta, e seke ya jeha o e fumane e le jwalo. E le e le dikete tsa diranta kapa yona thousand Ranta.

Hore o tle o kgone ho reka ntlo ya hao ya pele. O hloka hore o fane ka dintlha tsa hao tsa bo tsa bo kapa tsona ditokomane tsa hao tse felletseng kapa ka botlalo. O hloka hore o fane ka payslip ya hao e leng yona slip sa moputso se seng nakong e ka fetang dikgwedi tse tharo. O fane ka yona proof of address ya moo o dulang teng hona jwale. O .